Ewe, ikhuselekile ngoba ngelo hlobo umntu uyakwazi uyiva imali yakhe okanye ufumana umyalezo otshoyo xa imali yakhe ingenile, uyakwazi nofumana umyalezo otshoyo xa imali yakhe iphuma. Ngoko ke uyakwazi uyazi into eyenzekayo kwimali yakhe. Kunokuba xa ingene kwikhadi lakhe likaSASSA akafumani myalezo xa iphuma, akafumani myalezo xa ingena. Into efuneka ayazi ngumhla ongena ngayo.

Kungaba luncedo kakhulu kum ngoba ndingathi ndofumana umyalezo otshoyo ndikhawuleze ndiminimayize okanye ndenze i-screen esi se-interview sibe sincinci ndikhawuleze ndithenge idatha ukuze i-interview yam ungaqhawuki phakathi.

Ukuze ungenzi ityala elikhulu kufuneka kuqala ungathengi izinto ezingabalulekanga ngetyala. Funeka uthenge izinto ozidingayo yaye ongenayo imali yazo. Xa unemali yento sebenzisa imali ye-cash ungasebenzisi i-credit card. Enye into funeka usebenzise u-ten percent wale mali uyinikiweyo kwi-credit card yakho.

Kuyanceda kakhulu oku ngoba andisafuneki ndiyofola ngoku ndifole le mali kwiindawo zeeshophu. Imali ingena kwiakhawunti yam ndihambe ndiyothenga loo nto ndifuna uyithenga ngelo khadi lalo mali akufuneki nokuba ndiyikhuphe yonke ihlale ikum. Ngoko ke ndiyancedakala.

Izicuthe kakhulu, izicuthe kakhulu ngoba ngoku imali ingena kum, ndiyakwazi uba ndithethe ngokukhwela ndikhuphe imali ndikhwele imoto eya edolophini ndifike edolophini ndithenge ndingakhange ndenze ityala lokukhwela kuqala ukuze ndiye edolophini. Ngoba kaloku kuqala bekufuneka ndenze ityala loba ndikhwele emotweni ndize ndibhatale ke ngoku xa sendikhuphile imali. Ngoku izinto zam zilula ndiyakwazi nokuthenga ke ngoku kwalapha kum elalini ngoba sezikhona iindawo ezinee-card machine. Ngamanye amaxesha akubikho nesidingo soba ndiya edolophini ndithenga kwezi ziphaza zilapha.

I-life insurance iyanceda ngoba uthi wena wakutshaba okanye loo mntu wakutshaba kube khona into yoncedisa xa engcwatywa kwaye ibe khona nemali yokwenza ezinye izinto ebezingazuba khona okanye bezingazukwazi ukwenzeka if ibingekho. Ukungcwaba umntu kuyasokolisa kakhulu yaye kutya imali. Ngoko ke xa uneinshorensi loo nto incedisana nawe. Yaye emveni kokukungcwaba umntu ziba khona iindleko eziba khoyo. Ngoko le imali iye iye kwezo ndleko incedisane naloo nto iye ithi ifune imali.

Iyanceda kakhulu ngoba imali yakho uyibhatala ngqo kulo mntu ufuna iye kuye. Ngoko ke kulula, akufani noba uyobhatala emntwini kwibhanka mhlawumbi loo mali angayifaki yonke kule akhawunti ufuna iye kuyo. Iseyifu ngoku okanye mandithi ikhuselekile kakhulu ngoku le inkqubo ngoba uyayazi umntu omfakelayo and iya kuye ngqo, akubikho mntu wesithathu usesiphakathini oncedisana nani ozothi mhlambi abe nobuqhetseba okanye abe nobukoli.

Izinto ezijongwayo ziqulatha ukufaka ubungqina besiganeko, ukuqinisekisa ukuba isicelo sifakwe ngexesha, ukugcwalisa ifomu ngokucocekileyo nokucokisekileyo, namathelisa kwimigaqo yepholisi ukuqinisekisa ukuba uhlawule irhafu yepholisi. Yaye kufuneka uphendule ii-inshorensi ngexesha xa zifuna ubungqina obongezelelweyo.

Uzuza kakhulu ngoba uye athi akuphulukana nomsebenzi i-UIF imnike imali ibikade itsalwa kuye ngelaa xesha ebekade ephangela, ze akwazi ukuziphilisa nangona engaphangeli.

Ndakhe ndava ukuba abanye abantu bakhe bangayifumani kwaloo mali okanye iye isokolise ukuphuma, ithathe ixesha elide abe umntu emkhenkceni kufuneka ikhutshiwe. Abanye bathi iyakwazi ufika kodwa ifike ingaphantsi kunale mali bebethenjiswe yona, abanye bathi iyakwazi uba ifike kodwa ke ingafiki nezithembiso ibiphuma nazo ngoku umntu ebeyithatha.

Angancedakala ngokuba akwazi ukugcina imali yawo also aqeqesheke ekugcineni imali afumane abantu abakwaziyo ukumncedisa xa kufikelela kwizinto zemali. Iphinde umntu uye athi xa engena umgalelo akwazi ukuba enze izinto obezixelele uba uza kuzenza ekuqaleni konyaka.